Amaphepha afunekako yi-ID, yi-proof of residence, ngiwo amabili lawo yi-ID ne-proof of resident amaphepha afunekako nawuvula i-akhawunthi yebulugelo.

Kuqakatheke khulu nawumuntu uphile ne-akhawunti ubenekarada langebulungelweni, ngombana nawutholu umberego. Ikhamphani ezabu uyiberega le, emoet ikubhadale nge-akhawunthi yebulugelo, namkha noma umfundi ofundako amabhazari abe-NSFAS bazokubhadala nge-akhawundi yebulugelo.

I-akhawunthi yebulugelo, uthathi ipasa lakho nekhophi, i-proof of resident, utjhinga ngebhangeni ebulungelweni ivamsekile ukutholaka ngema-mall ngedolobheni, kutholakala khona iintolo. Ufike ungene ngaphakathi ubambumjeje, bazokurhelebha bakukhombe la uzokuvula khona i-akhawunthi, namkha amanye ama-akhawunthi afana nabo-Nedbank, uyakghonake ukuwavula Online uhlezi nkhaya kumaliledinini ungene u-registe uthumele i-ID, yakho ne-proof of residence bakavulele i-akhawunthi uhleli ngekhaya.

Imibuzo eqakathekileko yokuvuli akhawunti yebulungele, bona mhlobobani we-akhawunti owuvulako. Ingaba yitjhege akhawunti, bele akhawunti namkha yi-akhawunti, ungaztholi uvulintwe yeenkolodo. Eminye-ke imbuzi eqakathekileko ongayibuza bona amatjhajisi webhanga le, abiza malini ngenyanga, ukghonukubona uqathanise bona ngiyiphi ibulungelo elinamatjhajisi ongakghona ukuwabhadela wena qobe ngenyanga.

Ibulungelo ekufanele iindingo zami, mina ngalikhetha ngombana, ngenza into zami ezinengi online. Ngenzi isiqiniseko bona ibulungelo engilisebenzisako, liyanginikeza i-service ya-online bona kghonu ukbhadeli into zami online, ngibe ne-app ekghona khona ukutholi intwezami lula. Engakghoniko ukbana yoke into mmele ngiyibhadele ngekarada namkha ngiye ngiyokhiphi imali emtjhinini, izinto zami zoke ngizenza online ngihlezi nkhaya, njengoba ngili-oda nje.

Ibulungelo livikeli imali yami ngombana imali yami ayiphumi ngaphandle kwe-phini, eyaziwa ngimphela namkha ngesthupha sami. Akekho umuntu ongavula i-App yebhanga lami akhiphe imali yami ngingazi mina, ngombana kuzokufuneka isthupha sami namkha iphini eyaziwa ngimi kwaphela.

Mina-ke iforomo lokuvuli i-akhawundi ngagcwalisele ebhangeni. Umuntu oberega ebhangenapha uyakubuza akgcwalisele, bona otjhadile na, ingabufunu ukuvula i-akhawundi enjani, amabizo wakho, i-address, umuntu oseduze kwakho i-next of king yoke iimbuzo efanele, emayelana neforomo lelo. Bekambuzu umuntu Uberege ebhangenapha angcwalisele, wasewangivuleli akhawunti wanginikeli ikarada lam ngaphuma ngomnyango.

Imali-ke ebhadelwako nawuvula i-akhawunthi, yimali yekarada. Engaba mhlambe yi-seventy randa, imali yokuthi bakwenzeli ikarada, bakunikeli ikarada ozoliberegisa nawukhuphi imali ngemtjhinini ngiyo-ke imali ebhadalwako.

Iphini ziinomboro ozibethako nangabu ufuna ukukhupha imali ku-akhawunthi yakho yebulungelweni. Kuba yinomboro nje, ezine ozibetha emtjhinini nawukhupha imali, namkha uzibetha ku-App yakho nawufuna ukuthumela umuntu imali nge-App, namkha ngefowunu, cellphone banking, bazofuna iphini. Yinamba eqakatheke khulu leyo, yaziwa nguwe kwaphela, ngombana ngiyinamba ivekele imalakho bona ingaphumi, inomboro evikeli imalakho bona ingaphumi ngebhangeni.

Indlela-ke ephephileko yokuberegisa i-ATM, wokobana ujayele ukUberegisa ama i-ATM, angaphakathi e-mall. Ungathandu ukuberegisa ama-ATM angaphandle namkha angegaratjhi. Ungavumeli bona umuntu ongamaziko athi ufuna ukusiza, ukurhelebha ngokukhupha imali yakho ebhangeni. Uqale-nje uqalisise bona akekhu umuntu oqaleka njenge sgebengu, mhlambu umuntu ogadile ngaphandle nawuse-ATM qala abantu kuthi akekho umuntu ogada akulandela, uqaphele khulu-nje nawunge-ATM.

Benzela bona nawuzovula iskolodo kwaziwe bona uhlalapi, ungubani ebile, namkha nakungena imali ekulukazi, imali enengikazi engaziwako bona ibuyaphi, nge-akhawuntinakho. Bakghonu ukwazi ukuthi umuntu lo, ikhambelane nemali oyirholako emberegweni, bakwazi nokuthi kungeni imali yobugebengu uhlalaphi ugubani ebile. Babenje nolwazi nge-akhawunthakho, i-akhawunti le, ngeya kabani uhlalaphi.

Iye bavumelekile, wokumuntu weSewula Afrika ongaphezulu kweminyaka eyi-eighteen, uvumelekile ukuba ne-akhawunti emabulungeni.

Umuntu ofuna ulwazi nge-akhawunthi yakhe, akavakatjhele i-branch yebulugelo lavule khoni i-akhawunti eseduze naye, namkha abafounele kuvamisile ukuba nenomboro, yabantu bank ayivulileko ngemva kwekarada, abafowunele ndani-ke bangakghonu ukumnikelulwazi nge-akhawunthi yakhe.

Umuntu olahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, kufanele bona athathu umtato afounele abantu bebulungelweni ari-ode bona ababikele bona ikhathi lakhe lilahlekile, namkha angene ku-App, nangabe ibulungelo aliberegisako line-App, angene ku-App kukhona-ke la, kuripotwa khona bona ikhathi lilahlekile ukuze imalakhe ingalahleki.

Kuqakatheke khulu-ke njengoba iimali zamazwe azifani begodu awazi nepilo oyiphila lapho bona injani. Kuqakathekile bona wonge imali, idlule begodu imali ebewulingene ukukhamba nayo, nakwenzeka bona izinto uzithola zidura khulu ngale namkha-ke utholakale sowunesifo usugula ukghone-ke nawe ukukhipha-ke ngephokethenakho-ke ukhambe uyokuthola usizo eduzane kanti kube nemadlana nje ezokukghona ukuthi igade ingozi nakwenzeka kuba neengozi phambili, ukghone ukurhelebheka nawe.

Indawo yokulala madoda, indawo yokulala ngiyo into edla imali khulu ngombana ulala ehotela ende amahotela adla imali khulu. Ngobusuku obubodwa ungazithola uhlukane neenkulungwana zamarandi. Indawo yokulala ngiyo into edla ngombana ehotela angeke ufike upheke, angeke ukghone ukuya esitolo uyokuphekela ngehotela, ayikho indawo yokuphekela ngemahotela. Ufika ngehotela jemde udle ukudla okuthengwako njengombana emahotela kungaphekwa nje godu neemphuzo neeselo oyozisela ngehotelapha nazo zinemalazo, ngaphandle kwemali oyibhadelela ukulala ngehotelapho. Ukulala ehotela ngikho-ke mina ngikho kungakho ngithi, ngiyo into edura edura khulu lokha nawukhambako.

Nekhambo into eziqeda imali khulu, iindawo zokuqeda ukoma. Umnakwenu-ke nangabe kumuntu oselako, osela amatjwala-ke, iindawo zokuqeda ukoma ngizo-ke eziqeda imali nokudla. Ukudla okusezingeni eliphezulu kuboma-wine and dining ngizok-ke izinto eziqeda imali khulu nokukhamba ngeentolo, ukhamba uqala izinto ngeentolo lapha, usuqalaqala bese ugcina sewurhalela izinto-ke ongazidingi, sewumotjha imalakho, uthenga izinto ongazidingi. Kanti umnakwenu lo nakavakatjha, akavakatjhe aye endaweni la bekafuna ukuya kiyo, angakhambi aqalaqala izinto, arhalela izinto ngeentolo ngale.

Mina-ke nginana-akhawundi amabili webhanga kanti-ke nangikhambako, ngithatha imali engizoyisebenzisa ekhambeni lelo. Ngiyithathe ngiyifake kwenye i-akhawundi engizoyisebenzisa ekhambeni lami kanti-ke imali ekwenye i-akhawundi ngale, angiyiberegi, angiyithinti ngize ngibuye ekhambeni lelo. Imali engiyifake ku-akhawundi le, jemdele inele yoke izinto engizozenza ekhambeni lami lelo, ngize ngibuye.

Lokho khulu ikhambo lakho nangabe uya ezweni lapho iranda lehle khona ngombana uzokhamba nemali enengi ngapha, nawufika ngale nayitjhugululwa, itholakale ukuthi imalakho leyo seyincani, ayisaneli ikhambo lakho. Kanti-ke iranda nalikhuphukileko uzokuthi nawufika ngale imalakho ibe yinengi nawungale, iyanele ikhambo lakho kanti kungaba nesalako-ke nakwenzekalako.

USusa-ke njengoba angazwisisi, akazwisise bona iranda naseliqathaniswa nemali yange-America ama-dollar, i-dollar elilodwa ngapha ngeSewula Afrika lilingana no-eighteen randa, ingakho-ke nawusuka ngapha eSewula Afrika uno-eighteen randa, uya ngale nge-America kutjho ukuthi una-one dollar, ingakho-ke imalakhe irhunyezekile-ke ngombana nawusuka ngapha ngeSewula Afrika una-ten thousand randa, nasesiyiqathanisa ngale nge-America, nge-ten thousan randa, yamaranda, uyokuthenga ama-dollar abeyi-five hundred, kutjho ukuthi una-ten thousand randa ngeSewula Afrika, una-five hundred dollars kuph? E-America.

Ngingamqinisekisa bona asuke adlile ngombana ukudla ngesiphaphamtjhini kuyabiza godi nokudla kwemahotela angalinge abize i-service, i-in-service ngemahotela namkha adle ukudla okuthengiswa ngaphakathi emahotela namkha ngoba kubiza khulu, kungcono asuke adlile ayokukhwela isiphaphamtjhini, nakafika lapho endaweni ayokuvakatjhela kiyo adle kwenye indawo yokudlela ngaphandle ebiza kancani, akhambe-ke ayokulala ngehotela. Angathengi izinto zangehotela, izinto ezifana neemphuzo nokudla, uzozithola sekabhadela imali enengi.

Umuntu akaqinisekisa bona ukuthenga amathikithi webhesi newesiphaphamtjhini ku-website eyaziwako, eyaziwako neseqopheleni eliphezulu ethengisa amathikithi namkha aziyele yena e-airport ayozithengela ithikithi lakhe namkha aye eentolo ezaziwako ezithengisa amathikithi wamabhesi njengabo-Shoprite nabo-Pick n Pay ngombana banengi abantu abadlelezela abantu ngamathikithi, izinto zokuthenga amathikithi online ngefowunu uhleli ngendlini. Kunabantu aba-scam abantu ngama-website womgunyathi, azithole umuntu sekathenga ithikithi lomgunyathi elingaberegiko ngemali ephezulu.

Kuqakathekile ngombana nawuzokuphuma uye kelinye ilizwe, awazi kobana uyokuqalana nani. Ingakho-ke kuqakathekile bona wonge imali idlulele, ukwazi ukugadla ingozi tholakale mhlambe sewusekingeni ngale sowudinga imali, ungazitholi utjhodelwa yimali or kungenzeka mhlambe ube sengozini. Amanye amazweke-ke awanikeli iimbhedlela zamahala, or bangazithola sekufanele ubhadale kuze uthole irhelebho kamanye amazwe. Ingakho-ke kuqakathekile bona wonge imali edluleleko.

Into edura khulu-ke malalo amahotela adura khulu-ke. Kanti-ke angekhe wakghona nokuziphekela ngehotela, nasele ulele ngaphakathi ehotela sewukatelelekile bona uthenge ukudla okudurako, okubizako ngaphakathi ehotela. Kanti-ke okhunye okubizako kungaba mathikithi weemphaphamtjhini, nawungalithengi ngesikhathi ungalithenga sele urhabile uzolithola sowulithenga ngemali enengi khulu-ke.

Wona nakasekukhambeni abalekele-ke ukuberegisa iinthuthi ezizijameleko ezifana nabo-Bolt nabo-Uber. Kanti-ke angavakatjheli khulu ngeentolo ngale, bazokurhalela izinto-ke agcine sele abona izinto athenge nento angazidingi. Kanti-ke angavumeli bona aberegise ikarada lakhe namkha athenge izinto nakasele utjwala.

Into engiyenzako-ke esikhathini sanje erhelebhako, kukobana nangikhambako ngithenga amathikithi wami ku-inthanethi kusese nesikhathi. Begodu ngi-reserve namkha ngibhukhe amalalo lapho ngiyakhona kusese nesikhathi. Ngingafiki ngibone phambili, ngisuka sele ngazi bona ngiyokulalaphi begodu sele kubhadaliwe.

Lokhu kungaliphazamisa ikhambo lomuntu oya phetjheya nakazakukhamba lokha iranda nalikhuphukileko, ngombana nangabe bowubulunge namkha ubeke imali engango-thirty thousand nasemele uyitjhugulule iye ngemalini yangaphandle uzokuthola bona seyehlile, yehle khulu ngingatjho ngithi umuntu oya nge-Amerika, nakabeke imali engango-ten thousand kutjho ukuthi ngale uno-five hundred dollars. Kanti-ke iranda nalikhuphukileko uzokuthola-ke ngale-ke seyehle khulu-ke imali le sekanabo three hundred dollars, lokho kungalithikameza ikhambo lakhe.

USuhla lo akazwisisi bona iranda nawuliqathanisa ne-dollar lase-Amerika, lincani khulu. I-dollar elilodwa lange-Amerika, ulithenga ngamaranda ayi-eighteen alisumi nethoba ngapha nawuya ngale. Lokho kutjho ukuthini, kutjho ukuthi nawune-five hundred dollars ngapha une-ten thousand. Nawune-ten thousand yamaranda ngapha ngale une-five hundred dollars.

Umuntu ofuna ukukhamba ngesiphaphamtjhini, akabhukhe ithikithi lakhe kusese nesikhathi, mhlambe kusese nenyanga ngaphambi kokobana akhambe, kanjalo-ke nemahotela enze ama-reservations ngesikhathi, afake isibawo sokobana uzokufika ngelanga eli so azokulala khona. Angenzi izinto sekajarhile sekangale, ngombana uzozithola sekabhadela imali enengi.

Umuntu angathengi amathikithi wesiphaphamtjhini kuma-website angakajayeleki, nofana angaya aziyele yena nge-airport ayokuthenga ithikithi. Angalithengi emuntwini namkha alithenge eenkundleni zokuqhumana ezifana nabo-Facebook nabo-Twitter, aye ku-website yesiphaphamtjhini ayosikhwela afike athenge khona ithikithi.

Abafundi laba benze irhubhululo, babone bona imali yangeTariyana, nawuyiqathanisa nemali yangeMzansi, yenza malini namkha uthenga, iranda linye lithenga imali yangeTariyana ngamalini, bakwazi ukwazi ukuthi bona kufanele baseyive amaranda amangaki ukuze bakghone ukuya ngeTariyana.

Ngombana wenzela ukuthi nawungahlangabezana neenkinga sele ungale usekhambeni lakho elide, wazi bona ubeke isikhathi wahlela imali efaneleko, angeke uzithole sele sewenza neenkolodo ngenca yokuthi uzobe ustakile ekhambeni lakho elide.